Kgetlho la ntlha ke palama sefofane ke ne ke itumetse thata, ke na le maikutlo gape a letshogo ka e ne e le la ntlha ke palama sefofane. Mme ke ne ke sa dumele le gore ke nna o ke palamang sefofane, ke ne ke itumetse thata ebile ke tshogile ka nako e le nngwe. Ke ne ke fofetse kwa nageng ya Botswana.

Nna ke toro ya ka ya go ka pagama sefofane, ka ke a se rata. Ke ka rata go pagama sefofane sa se bitswang A-Class. Ga ke se tshabe mme batho ba le bantsi ba tshaba go palama sefofane ka ba tshaba dilo tse di kwa godimo jaaka bo di-heights, sekai e ka nna bo di-heights.

Baakanya dipampiri tse di tlhokegang jaaka phaseporoto e e sa fedisiwang. Reka setulo sa sefofane e leng flight ticket, o ka se reka online kgotsa ka agent. Visa ya Nigeria e e ka kgompiwang kwa Nigeria Embassy. Ticket-e ya go boela gae e leng return ticket. Mme o tshwanetse go fetolela madi go ya ka Nira kgotsa USD.

Tsamaiso e e theko e tlase go feta go palama tekesi kgotsa koloi ya gago. Batho ba le bantsi ba e dirisa go ya tirong, sekolong kgotsa mabenkeleng. Go fokotsa tshenyo ya tikologo.

Mafelo a a rekisang karata a ka nna a le kgakala kgotsa a sa tle bonolo. Batho ba le bantsi ga ba itse gore karata e dira jang kgotsa ba e lefa jang. Mafelo a go tsenya madi a ka nna a sa lekane kgotsa a sa bereke sentle. Karata e ka gana go bereka fa o tsena mo beseng. Fa o e latlha go ka nna thata go e bona kgotsa go busetsa madi a a neng a le mo go yone.

Bokgoni jwa go kgweetsa sentle, go itse melao ya tsela, a itse tsela tse di farologaneng. Boitshwaro jo bo siameng, a nne le bopelonomi, bopelokgale le tlotlo mo bojanaleng. A latela nako ya leeto, a netefatsa gore bajanala ba fitlha kwa mafelong a bone ka nako. Boitekanelo jo bo siameng, a sa le bogale le mo mmeleng le mo mogopolong.

Go ema ga dipalangwa tsa setšhaba, batho ba ba ntsi ba palelwa ke go fitlha kwa tirong, kwa dikolong kgotsa bookamelong. Go oketsega ga dikoloi mo tseleng, tiriso e e feteletseng ya dithekesi kgotsa ride hailing Apps, tlhwatlhwa ya dipalangwa e oketsega ka bonako. Batho ba ba yang tirong ba palelwa ke go tsena ka nako, ba itemogela kgatelelo ya maikutlo.

Batho ba ikaegile ka dibese go tsena ka nako kwa tirong, kwa dikolong le kwa dipetlele. Go thusa gore dibese di seka tsa gotana mo tseleng kgotsa go feta palo ya bajanang. Go tokafatsa tshegetso ya basekaseki. Fa bese e go eme ka dinao, batla tshedimosetso kgotsa o batle sepalangwa se sengwe.